Ke nagana gore ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro ka tsela e e sa siamang gonne ditlhwatlhwa go le gontsi tsa data di kwa godimo ebile gape go batho ba le bantsi ba sa direng mo nageng ya rona gape ebile batho bao ba tlhoka thuso go le jalo fa re ka lebelela sentle gantsi diphatlhatiro mo nakong ya segompieno di phatlhalatswa kwa go inthaneteng mme go le jalo go na le bangwe ba sa kgoneng go di fitlhela ke ka fao ke neng ke akanya gore e re puso ya rona e ka boledisana le barekisi ba data gore ba ise ditlhwatlhwa tsa data kwa fatshe gore mme mongwe le mongwe a kgone go di fitlhela kgotsa go nne le data e e leng gore e ka nna kgwedi yotlhe gore mongwe a kgone ifitlhela ka madi a leng kwa fatshe gore bontsi ba batho ba kgone go fitlhela ditiro.

Mo kgweding e e fetileng, ke rekile data e ka lekanang madi a kana ka hundred and fifty rand, mme ke e dirisitse lobaka le le kana ka kgwedi e yotlhe e le malatsi e leng ona a masome tharo. Fa motho a batla go reka data tshwanetse a lebelele ditlhwatlhwa tsa teng mme a lebelele le gore o batla go reka data e e tlo nnang lobaka lo lo kanang kang, mongwe a ka batla go reka data ya letsatsi mme mongwe a ka batla go reka data e ka fetsang beke mme mongwe a ka batla go reka data e e leng gore e batla go fetsa kgwedi mme nka rotloetsa motho gore a reke data e ka fetsang kgwedi e yotlhe gonne theko ya yona e kwa fatshe thata ebile gape data ya kgwedi e yotlhe ke data e le ntsi thata ebile ke data e e leng gore o ka e dirisa kgwedi e yotlhe mme o e dirisa sentle ka mabaka a tshwanetseng ebile gape o ka e dirisa gape le go lebelela diphatlhatiro mme le go thusa ba losika fa ba tlhoka data.

Data ya di-gig e nka itumelelang yona go e dirisa kgwedi e yotlhe e ka nna di-gig tse di kana ka lesome nne, di-gig-e tseo di ka nthusa thata mme nka di dirisa ka mabaka a go tshwana le inthanete for go lebelela diphatlhatiro, nka e lebelela gape for go e dirisa le go mafaratlhatlha jaaka di-Facebook mme nka rata gape gore e tsene ka letsatsi la ntlha fa kgweding mme e fele ka letsatsi la mafelelo fa kgweding. Ke data e leng gore e ka nthusa thata ebile e ka nthusa le go boloka madi ka ntlha ya go reka data mme ke di-gig di ka nna go fitlhela lobaka lo lo telele ebile di gig di rekega ka tlhatlhwa ya ko fatshe thata mme fa o reka data ya di gig o tla iphitlhela o sena tlhobaboroko ya go tlhoka data.

Ke akanya gore fa go ka tsengwa mafaratlhatlha a five G, thekenoloji ya rona e ka tlhabologa thata a mme gape le lobelo la data le ka ba kaone thata ebile dilo dile dintsi di ka direga ka bonako gonne five G e ka fetola matshelo a rona sentle ebile e ka thusa thata go tsona di-social media platform gape ebile e ka re thusa gore le baithuti kwa sekolong ba fitlhele dilo ka bonako gonne e re dirisang ya segompieno e leng three G or yone four G e tswa e sena lobelo le le ka re kgotsofatsang o fela e ya five G e ka dira diphetogo di le dintsi ebile e ka tlhabolola dilo di le dintsi mo nageng ya rona gonne five G e ka tlisa diphetogo mo nageng ya rona ebile e ka dira gore le inthanete ya rona e siane ka lebelo le le kgotsofatsang ebile le le itumedisang.